Ukuqala kwam ukusebenzisa iWi-Fi yasimahla ndandifuna umsebenzi ndingenayo imali yokungena kwi-intanethi ndizawukwazi ukuthumela izicelo zomsebenzi. Ndaye ke ndaya kwindawo karhulumente apho kufumaneka khona iincwadi zokufunda abanye bayibiza ngelayibrari, ndathatha ndayohlala khona ndisiya rhoqo xa ndifuna ukukhangela imisebenzi, ndithumele izicelo zam zemisebenzi. Ndaye ndavuya kakhulu kuba ndandiye ndithi xa ndiphinda ndifumanise into yokokubana ndizifumene iimpendulo noba zimnandi, noba zimbi ndade ke ndabe ndiyawufumana umsebenzi.

Xa ngaba kumke umbane iWi-Fi ingasebenzi likhona ibhetri elifumanekayo oye ulithenge libizwa ngento yokokuba yi-UPS. Qha inamaxesha athile ke kuyo ngokokulasta kwawo, so kuyafuneka ke ngoku uzazi into yokokubana uzawuthenga ibhetri elizawukwazi ukuhlala ixesha elithile de uske ubuye umbane. Njengokuba mna endinalo apha endlini lihlala nine hours, iiyure eziyi-nine.

Ikhona ingxaki malunga nabathengisi bedatha ngoba xa ngaba inesikalo sokuba izawuphela ngexesha elithile, ayikho into onoyenza ngaphandleni kokuba uphinde uthenge enye kuba isuke sele iphelelwe lixesha. Ndisitsho nje bendinomnqweno wokokuba ii-service providers zikhe ziyijonge le nto ngoba ibetha abantu abaninzi abangafikeleliyo ekuthengeni iidatha maxesha wonke kuba kaloku befuna imisebenzi.

Mhlobo wam, owu! Uyayazi into yokokubana abantu bosoloko bethetha, abantu bosoloko begxeka noba into imbi, noba ngaba into intle. Ukhumbule into yokubana wonke umntu uneengxaki zakhe, wonke umntu unezinto ezintle nezimbi kuye, naba bahlekayo bahleka kuba bezama ukulibala ngeengxaki zabo,. Nalena izawugqitha ke mhlobo wam ngoba akuhlali kunjalo. Kuzogqitha kuvele enye into, kuthethwe ngayo.

Kulula kakhulu ukwenza iindaba zobuxoki kule mihla esinayo kwi-social media apho khona ne-social media abantu bazi-ambassadors, abantu benza imali. So kuye kube lula ke ngoku ukuthetha iindaba ezibubuxoki ukuze bezofumana abantu abaninzi. Njengoko usazi into yokokubana abantu bayayithanda into ethethisayo bayilandelele, yenza ke ngoku loo nto babe baninzi abantu abathetha ngezinto ezingekhoyo ukuze bezofumana imali kwi-social media as kukho le nto kuthiwa ngoku yi-monetization.

As umphathi kaFacebook ndingenza lula for into yokokuba abantu bakwazi ukuripota izinto ezikanje. Ndibe sele ndisenza kube khona i-special team edilishana nezi zinto ngokukhawulezileyo. Umntu oye wafunyaniswa into yokokubana uhlukumeza abanye abantu kolu, kweli khasi lonxibelelwano uFacebook, ndenze sure into yokubana iyavalwa iakhawunti yakhe angakwazi uphinde ayisebenzise. Loo nto izawufundisa nabanye indlela yokuziphatha.